Ke ile ka etela clinic- ing kajeno ke ile ho ipopola me ne ke se ke ikutlwa ke sa ke sa ikutlwe hantle. Re ne re le bangata hoo ileng ka utlwa le tletlebo tsa batho ba hore ba kgutlisitswe kgweding e fitileng. Le enana le teng re a kgutliswa, e leng le nna ke ke nyeleditswe. Ka nnete ha e ya ba tshwara hantle hobane meriana e ya fitlha. Empa ha e re lekane, jwale ne ke batla ho tseba ke taba e tlo etsuwang jwang. Le teng ho rongellwe motho a tle a tlo re hlalosetsa hore mabaka ke afeng.

Dumelang batswadi ke le bitseditse kopanong ne ke batla ho tlo hlalosa dintlhanyana tse ding tse re tlo buisana ka tsona kgweding enana kapa enana e le horeng. Ke batla ho le hlokomedisa le lona ha le lapeng, le nne le tshware, tshware moo le ba rute bana, ha se rona feela ba lokelang ho ba ruta. Le hae mane le ne nne le ba hlahe hanyane, hanyane le ne nne le ba bontshe bohlokwa ba ho rera lelapa le tsena tsa thobalano. Le nenne le ba hlalosetsa hore di tsamaya jwang.

Kore ke ile ka ipotsa dipotso tse sa feleng, hobane jwale ne ke se maemong a matle e itse ha ke tlameha ho thola dikarabo le mokganni, a ka ba a mpha tsona. Ke ile ka ferekana hoo ke sa tsebeng le nna hore ke tlamehile hore etsang. Ke moo ke ileng ka halefa teng mme ka qolla le mantswe eo ke sa tlamelletse hore ke a qoletse ka teng. Ke ne ke batla ho hlakisetswa hore ke hobaneng. Sena se etsahala hobane ha hona motho a ileng a ang araba le kajeno lena ha ke so thole motho a kileng ang araba. Hore ena taba ke hobaneng e ile ya etsahala.

Ke tlo etsa kopano le ngaka hore ha ke ikutlwe hantle ebe ha ke fihla moo ke ntsha fonofono ke a record-a ka founu, ke ba ne le di- record founung ya ka. Ke mo jwetse le hore ke mo botse le hore ha ke sa ikutlwe hantle, ke kgutle ne neng ebe yena o tlo mpha letsatsi. Le nako eo ke tlamehileng ke kgutle ka yona. And e ke tlo etsa bo nnete ba hore nako eo ke nako e kgutshwanyane hore ba kgone ho nka bohato hona moo be ke fana ka record eo.

Nka etsa sephiri sa hore ke ikele clinic-ing ntle le ho ba jwetsa hore ke tlo ya ya clinic-ing ko ya clinic-ing ha ke fihla ke batla tharollo. Ha ke se ke tswa clinic-ing, ke tla emela nako e nepahetseng ya hore ke tlo ba hlalosetsa hore ke tswa kae jwang, kae.

Ho bohlokwa hore o nke dipidisi hoseng le motshehare kapo neng le bosiu. Ho ya ka moo ke o ngolletseng ka teng, hobane di tlo etsa hore bophelo ba hao bo be bobebe le hore o kgone ho phela nako se se telele kapo neng. Ho fedisa seo se o tshwereng ho fitlhela meriana ya hao e fela, o lokela ho etsa bo nnete boo.

Ha se batho ba bangatanyana ba hirilweng, ba tsamayang ka ditulo tseo tsa dikola. Bohlokwa ba hore ba be teng mosebetsing ke hobane ha ba bapatsa mesebetsi. Ke bona ba kgethuwang pele ho qala le pele batho ba kgethuwa ho kgethuwa bona pele.

Hore ke entse kopano nka ba jwetsa hore ke entse kopano. Ha ke fitlha feela ho thuwe ke, be se ke kena ka phapusing hore ba kgone ho nthusa.

Kotsi ya mmele o moholo ke hore ba ba na le mafu a fapa fapaneng le hape ba ba na le ho se ke ba hema hantle. Hoo ke hona ho etsang kotsi le hona ho ka o kenyang kgathatsong haholoholo.

Mme e itse ha ke fihla moo dipidisi tsa hlooho ha di sa etsa price yane o e tsebang, di nyolohile .

Mme tsa bohlokwa hlokwa, e leng ditholwana le meroho, ke yona e bohlokwa ho fetisisa. Ke yona e re tlamehileng ho e ja. Ke yona e re hodisang ke yona e senang mafu a mangata. Ha o sa phele hantle, ke tsona dijo tseo tlamehang ho di ja, tseo dijo tseo sa tlamehang ho di di ja. Ke tsenana tse nang le mafura le tse nang le di tswekere, ke tsona dijo tse re kudisa kudisang ho fetisisa, haholoholo.

Ke dumellana le sena hobane kelello ya hao e dula e hlapholoile ka nako tsohle. Le mafu a mangata a ke ke a o tshwara le ka moo leng matjato ka teng ke ho makatsang haholoholo ke hona hoo ho bohlokwa baneng hore ba je dijo tse matlafatsang mmele..

Batjha ba hona jwale o kekebe, wa ba etsa letho hobane ba itaela. Ke bana ba sa mameleng hobane hona jwale ba ikeketsa ka moo ba ka batlang ka teng, ba ikeketsa boithatelo. O ke se mo jwetsa hore a etseng ka nako e feng. Ke bona ke hona ho ba senyang ha ba sa na taba le nako tsa dibuka, ha ba sa na taba le nako tsa ho bapala. Jwalo ka pele, hona jwale re na le marangrang hona jwale re na le tahi hona jwale Re na le bana ba tellang ha bohlokohloko ke hona ho bakang hona.

Eya, ke yona palo e etsang hore Afrika- Borwa ho qetelletse ho bane le nomoro e hodimodimo. Hobane ho sona le batho ba hwebang ka mmele hoo re kekebeng, ra ba kgethela hore ba etsang ka mmele ya bona ke hona hoo.

Ke hore o hlokomela jwang motho a moholo le hore o mo jesa jwang le hore tlamehile o mo hlomphe e le ha kae. Ke tsona tseo batho ke bonang ba sa rutwe ka tsona, and ke tsona dintho tseo re tlamehang hore re qale ka tsona le hore motho o mo hlapisa jwang le hore o mo tshwara jwang. Le hore o mo mo hlokomela jwang hobane hona le batho ba manganga e le haholo. Tlamehile o tsebe hore o sebedisana jwang le bona.